Umngani wami ubecabanga ukuthi unomzali wakhe afuna ukuthi amu-surprise-e ngosuku lwakhe lokuzalwa manje uyacabanga ukuthi yini azoyisebenzisa, noma uzosebenzisa uhlobo lokuxhumana lokuthumela imiyalezo lolu okuthiwa ama-messaging apps noma uzomshayela ngomakhalekhukhwini lokho ngama-cellphone apps. Ngakho-ke ugcine esebona ukuthi imadlana le anayo yanele ukuthi kuphela athenge idatha, ngakho-ke ukugcine eseyenze isinqumo sokuthi uzosebenzisa uhlelo lokuthumela umlayezo ngale nkundla yokuxhumana ekuthiwa u-WhatsApp. Ngakho-ke isinqumo sakhe ngifunde ukuthi njengabantu siyakwazi ukuthi u-prioritize-e ukuthi uluphi uhlobo lokuxhumana ongaxhumana ngalo ngabantu uma nje ubheka ukuthi malini onayo.

Abagqugquzeli bey'nkundla zokuxhumana baney'ndlela ey'ningi yokuzulazula inkinga yomthetho wempahla yengqondo, okuthiwa i-intellectual property, indlela abayenza ngayo, bajwayela ukuthi kulezi zinsuku zamanje bajwayele ukusebenzisana nalaba bantu esibabiza ngokuthi ama-influencer. Ngakho-ke ama-influencer basebenzisana nawo lento esiyibiza ngokuthi ama-paid partnership, lapho besebenzisana ukuthi ama-influencer kube yibona abadayisa iy'mpahla zawo lezi zinkampani bese lezi zinkampani zikhokhelela lama-influencer-ke ngalo msebenzi abawenzayo. Ngakho futhi okunye abantu abakuphowustayo kulezi zinkundla zokuxhumana, umqondo wabo noma izinto zabo ey'ningi bayayibhala ukuthi zi-original noma azikho original, therefore bayakwazi ukuthi badisayide ubumnikazi bokuqukethwe, i-content ownership, yiyo le ekade ngiqeda futhi ukuyichaza.

Njengomgqugquzeli wey'nkundla zokuxhumana, uma ngifuna ukwandisa ukufinyelela kwami, esikubiza nge-reach, into engingayenza ukuthi mhlawumbe ngingasebenzisana nosaziwayo bey'nkundla zokuxhumana, laba esibabiza ngokuthi ama-influencer ukuthi bephromowuthe ibhizinisi lami noma inkampani yami, le nto esiyibiza ngokuthi ama-paid partnership. Okunye, ukuzibandakanya kwami, i-relevance yami noma i-networking yami, okunye engingakwenza ukuthi njengoba sengishilo ukuthi okokuqala iy'nkundla zokuxhumana, osaziwayo bey'nkundla zokuxhumana, ama-influencer bephromowuthe iy'nto zami. Okunye, ngingahamba mhlawumbe ibhizinisi lami ngihambe ngiyoli-advethayiza kwezinye iy'nkundla ey'fana no-radio no-TV, ngigcine nami iy'nto zami, ibhizinisi lami noma ngandisa ukuy'bandakanya kwami.

Mukhulu umehluko phakathi kwamamuvi ahlinzekwa kwi-TV yesathelayithi, la e-satellite TV nala akumasevisi wokusakaza bukhoma ngoba lawa amamuvi la akuma-satellite TV ajwayele ukuba amamuvi amadala esiwaziyo futhi nje intengo yawo, yamamuvi wesathelayithi ayibizi njengeyamamuvi lawa akusevisi okusakaza bukhoma, atholakala futhi wona ngokulula kunalamamuvi esevisi ekusakaza bukhoma. Ngakho-ke amamuvi e-satellite TV ngingasho ukuthi amamuvi amadala kunalamamuvi la masevisi okusakaza bukhoma, lawa athola amamuvi lawa amasha noma i-content entsha abantu abangayazi kodwa-ke amanani abo mancane ukuqhathanisa kunalawa awe-satellite TV futhi amamuvi kodwa-ke awatholakali kalula kanjalo uma ngiwaqhathanisa nalawa esathelayi.

Iy'ndleko zokuxhumana njengoba nje ngiwumfundi zithinta kakhulu isimo sami sokufunda ngoba utholukuthi kwezinye iy'khathi ngigcine ngingakwazi ukuthi ngilithenge leli datha ngoba ligcine selibiza, lokho kugcina sekukuningi affect-a ngendlela embi ey'fundweni zami njengoba nje sazi ukuthi idatha liyabiza kulelizwe leli esiphila kulona. Ngakho-ke, kuyinkinga nje impela ukuthi kwezinye iy'khathi ukwazi ukuthi ungene kwi-inthanethi, ukwazi ukufunda, ukwazi ukwenza o-research, ukwazi uku-submit iy'nto zakho.

Amadivayisi ahlakaniphile esikhathini esizayo angadila nobuchwepheshe obusafufusa ngey'ndlela ey'ningi, angakwazi ukuthi athole i-information yabantu based kwi-social media activity yabo bekwazi nokwenza iy'nto .